Imishini yokuqopha i-software nezitayela zokuxuba zithinta kakhulu ikhwalithi yengoma, izinto ezifana nekhwalithi ye-microphone, amandla , nezindlela zokuhlanganisa, ibhalansi i-EQ ukuminyanisa kulolonga umsindo nokucaca komkhiqizo wokugcina.

Gogo, ngiyaqonda ukuthi kungani ungacabanga lokhu kepha ama-smartphones asehambe ibanga elide, ake ngichaze ezinye zezinzuzo abanazo ngaphezu komakhalekhukhwini bokuqala. Ukufinyelela ku-inthanethi, omakhalekhukhwini basivumela ukuthi singene ku-inthanethi, sihlole ama-imeyili futhi sihlale sixhumene nabantu emhlabeni wonke, singathatha izithombe zekhwalithi ephezulu, sirekhode amavidiyo futhi sijabulele umculo, amamuvi nemidlalo kumafoni ethu. Omakhalekhukhwini banikeza izinhlelo zokusebenza ezihlukahlukene zokuhlela ukuthatha amanothi, nokuphathwa komsebenzi okwenza kube lula ukuhlala ukhiqize, nge-GPS namamephu singathola kalula indlela yethu ezindaweni esingazazi. Omakhalekhukhwini benza sikwazi ukukhokha izikweletu, ukuthenga ku-inthanethi futhi sifinyelele izinsiza ezihlukahlukene ngokuthepha nje okumbalwa.

Ucingo lwashintsha ukuxhumana, lwavumela izingxoxo zesikhathi sangempela emabangeni amade, laqinisa ubudlelwane, yakha amathuba amasha ebhizinisi, yathuthukisa nezinsizakalo eziphuthumayo, yandisa ukusebenza kahle nokuxhumana.

Amadivayisi ahlakaniphile aguqule izici ezihlukahlukene zempilo yethu, aguqula indlela esiphila ngayo, esisebenza ngayo nokuxhumana sodwa, nawa amanye amathrendi nemithelela yamanye, ngikhuluma nje nge-Artificial Intelligence. Kuhlanganiswa kumadivayisi ahlakaniphile kuze kuthuthukiswe amakhono azo njengokulungisa okubikezelwayo nezincomo eziqondene nawo. Kube i-edge computing, ukusebenzisa i-edge kuvumela ukucutshungulwa kwedatha ukuthi kwenzeke endaweni kumadivayisi, kunciphisa ukubambezeleka kanye nokuthuthukisa ukwenziwa kwezinqumo kwesikhathi sangempela. Umthelela ekuphileni kwansukuzonke, amakhaya ahlakaniphile, imishini yasekhaya ehlakaniphile njengezisizi zezi, nama-smart thermostater enza amakhaya ube lula, awonge amandla futhi avikeleke.

Ungabaseka ngokubalalela futhi ubakholelwe, ubike isigameko, uvimbele isiqhwaga, ukhuthaze ukuzinakekela, ukukhuthaza uzwelo nomusa ku-inthanethi, imodeli yomusa, ukuthuthukisa okuqukethwe okuhle, ufundise ubuzwe bedijithali. Sekela izinhlelo zokulwa nobuxhwanguxhwangu, ukukhuthaza umphakathi osekelayo.

Ukuthi ube qotho uthumele okuqukethwe kwekhwalithi ephezulu ngokungaguquki, uxhumane nabalaleli bakho, wakhe izwi nesitayela esiyingqayizivele, uhlanganyele nabanye, uhlale uvumelana nezimo futhi unolwazi lwakamuva ngama-trend embonini. Ugxile ekwakheni ubudlelwane obunenjongo nezithameli zakho, futhi uhlale uthembekile kumagugu akho.